Imali ezalayo esiyibolekayo umntu ayimhlalisi kakuhle ngoba oomatshonisa abakhona namhlanje xa ungakwazi ukumbhatala imali yakhe, baya kudubula okanye bathathe ifenitsha yakho endlini kuxhomekeke uba umntu ufuna ntoni kwakho. Futhi izikweleti zabo azipheli, azipheli. Zona aziphilisi kamnandi tu. Uthi uhamba nje aphendleleni ubuhamba ujonga egxalaba, uhambe ujonga emagxeni uba inoba abandilandeli. Isenti nesenti onayo kufuneke uyihambise kumatshonisa. Ayiphilisi kamnandi tu tu tu tu tu.

Ukuzithengela ikhaya yinto ebalulekileyo ngoba yinto okwazi ukuyikhomba futhi nawe obonayo uba, uyabo ke apha ndisebenzile ndikwaze nokuthenga ikhaya. Futhi uzawukwazi ukuba nendlu. Noba umsebenzi uphelile xa kwenzekile ngoba imisebenzi iyaphela, kungcono uzawube unalo ikhaya. Uzawube inayo into eyokufihla intloko, awuzuqala phantsi. Xa uzithengele ikhaya nabani na intliziyo iyatsibatsiba xa ukwaze ude ube ufikelela kwelaa xesha loba ukwazi ukuzithengela indlu. Akukhathaliseki noba uyithenge ungakanani na kodwa loo nto yenza intliziyo incume, ibe novuyo.

Ingozi endiyibonayo kule khampani kungokuba ifuna ukutya nje iimali zabantu. Ukuze ukwazi ukurhola kufuneke uqale ufake abantu ngaphantsi kwenu. Ubungozi obulapha abantu bazawubulalana ngoba le nkampani izawuthi isuka xa seyibona uba imali seyingenile inintsi babaleke, bashiye abazali bethu enyanyeni bengazi nokuba baphendule bathini. Ubungozi bazawubulalana abantu, esawugqiba abanye bangene bangene ematyaleni ngoba bafuna imali eza kalula, abafuni kuyisebenzela. Bafuna ukuzibona bona sebenemali ezingamawaka babe bengasebenzanga ngenxa yale nkampani.

Umasingcwabisane ubalulekile kule mihla ngoba ukubhubha komntu akubhalisi, umntu angabhubha nanini na. Mhlawumbi uxakekile awunayo nemali kodwa xa unomasingcwabisane uyayazi uba uzawuncedeka. Umasingcwabisane uza kunceda nikwazi ukungcwaba umntu wakokwenu, ubhuti wakho okanye usisi wakho, kuxhomekeka abo bantu obafakileyo. Ngaphezu kwaloo nto banazo nemali abakunika zona xa ningcwaba. Banayo negrosari abaza kunika yona, yonke loo nto bakwazi ukwazi ukwenza amalungiselelo omngcwabo. Kubalulekile ukuba nomasingcwabisane.

Into eyenza abantu boyike kungokuba akho mntu ulindele ukufa futhi ukufa yinto esabisayo. Kwabanye abantu ke kuye kube nzima uba babhatale umasingcwabisane ngoba abaphangeli okanye kuloo mzi akho mntu ophangelayo. Kodwa kona ukufa yinto eyoyikekayo futhi eyothusayo.

Malume kufuneka ugcine ii-payslip zakho apho bezichaza khona uba i-UIF iyatsalwa qho emsebenzini, uhambe uye eziofisini zakhona nala maphepha. Baza kuxelela phaa xa ufika uba uzawufumana malini. Uba ngaba kukhona amaphepha ashotayo nalapho baza kuxelela uba kufuneka ntoni nantoni ukuze ukwazi ukufumana iimali zakho ze-UIF.

Kubalulekile xa uthenga indawo okanye xa uthenga ikhaya olithandayo kuloo ndawo uqale ujonge, ingaba loo ndawo iphephile uba abantwana bangakwazi ukuhlala kuyo. Uphinde ujonge uba ingabe ikufutshane neevenkile na? Uphinde ujonge uba ingaba ikufutshane nezikolo zabantwana? Ayizukutya epokothweni xa kufuneke abantwana beye esikolweni, kunye nendawo nawe osebenzela ngakuyo. Kodwa into yokuqala ekufuneka uyijonge kukuphepha kwendawo uba iphephe kangakanani. Iphephe kangakanani ukwenzela wena nabantwana.